Re apara makgabe, go na le a borre, go na le a bomme, diope tsa borre. Mo nakong ya gone jaanong ke ka gore le sešwešwe, mo nakong ya gone jaanong di fetogile ka tsela ya gore batho ba le bantsi ga ba tlhole ba apara makgabe ale a eleng gore a ne a itirelwa. Ba apara a a diriwang ka sekgowa le diope tse di dirwang ka sekgowa, mme ebile ga ba tlhole ba tlotla, ba apara fela. Ga go tlhole go kgatlha le mebala ya teng e fetogile e batho ba itirelang yone go na le diaparo tsa bogologolo tsa setso.

Ee, go ya ka nna meaparo ya setso e ka aparwa kwa di-conference-eng tse di tlotlegang gonne go na le meaparo e eleng gore e apariwa ke bana ba eleng gore, bašwa ba dingwaga tse di rileng. Go na le moaparo o eleng gore o aparwa ke bagolo ka jalo kwa ditirong fa e le gore ke bagolo, ba tla apara go ya ka go itlhompa le go tlotlega.

Ke nagana gore ke makgabe gonne gantsi a aparwa ke bašwa kgotsa bone basadi, bomme. E bontsha bontle jwa mmele wa basadi le gore basadi ba le bantsi ba eme ka go sa tshwane jaanong, ga e tlhopholole gore e apariwa ke basadi ba ba mmele o o jaana or jang jaaka mongwe le mongwe a rata mmele wa gagwe jaanong batho botlhe ba ikutlwa ba le bantle fa ba apere makgabe a bone.

Nnyaa, go ya ka nna diaparo tsa setso ga se tsone tse di rotloetsang bana ba gompieno gore ba tsamaye ba sa apara gonne diaparo tseo le batsadi ba rona ba ne ba di apara mme ba ne ba, fa ba di apola ba bo ba apara diaparo tse eleng gore di tlotlegile. Jaanong go ya ka nna ke gore bana ba nou jaana ke bone ba itlhopetseng fela gore ba batla go tsamaya ba tsotse kwa ntle, ga ba batle go apara gonne diaparo tseo e ne e le go apara go binela kgosi kgotsa go keteka letsatsi le le rileng mme o boe gape o di apole. Jaanong di ne di aparwa gangwe mo nakong e telele.

Setso sengwe le sengwe se na le mofuta wa letlalo la phologolo e eleng gore ba dira diaparo ka lone, mmala le popego gore diaparo tsa bone di bopegile jang. Jaanong go ya ka rona re kgona go itse gore ba ba apereng mmala o o jaana, ba apere le diaparo tse di jaana, ba wela mo tlase ga morafe ofeng. Gantsi go ya go ya ka mmala, go na le mmala o eleng gore yo o apariwa ke ba setso se se rileng, yo o apariwa ke ba setso se se rileng, mme le lelapi.

Go ya ka setso, mosadi o tshwanetse go ikatega go suba mmele wa gagwe go tlotla ba kwa bogading jwa gagwe le go tlotla monna wa gagwe. O tshwanetse a apare a sube magetla le maoto a a khurumetse, a apare mesese e eleng gore e fitlha kwa tlase ga mangwele go bontsha gore ke mosadi wa motho ebile ga a aparele go kgatlha banna ba bangwe, mmele o o tshwanetse o boniwe fela ke monna wa gagwe.

Diaparo tsa Setswana di dirwa ka letlalo la phatlha ya kgomo. Meaparo ya setswana ke tshega, makgabe le serampeetšhane.

Kamano e e leng teng magareng ga diaparo tsa setso le basadi ke gore basadi re ka e tsaya jaaka kgatelelo gore basadi ba gateletswe gore ba apare diaparo tse eleng gore di suba mmele wa bone go ya ka setso gonne go kaiwa fa motho wa mosadi a tshwanetse a ikatege kgotsa a sube mmele wa gagwe.

Go ya ka nna, diaparo tsa setso le fashion-e ya malatsi a ke bona dilo tse pedi tse di farologaneng gonne mo nakong ya jaanong basadi ba apara marokgwe mme mo setsong ga go na gore mosadi a ka re, mo diaparong tsa setso ga go na gore mosadi a ka apara marokgwe mme ebile mo nakong ya nou jaana ka nako ya gone jaanong, batho ba le bantsi ga ba atise go apara diaparo tsa setso, ba lebile go apara tsa fashion-e, fa go tswa e, go tsena e. Jaanong go ya ka nna ke dilo tse pedi tse di farologaneng tse eleng gore di ka se tsamaye di kopane.